I-customs clearance yeyona ejongayo ukuba zonke izinto ezingenayo neziphumayo apha eMzantsi Afrika zizizo kwaye zisemthethweni, ngoko ke i-customs clearance idlala indima yokuba iimpahla ezingenayo ibe zisemthethweni kwaye abantu bakwazi ukuba bahlale bekhuselekile.

Ukubhatala i-toll gate ayongxaki ngoba uyayazi ukuba loo mali leyo yiyo le ekwasetyenziswa ukuze kulungiswe iindlela esihamba kuzo. Kodwa ke apha eMzantsi Afrika into yokubhatala i-toll gate akuseyonto eyonwabisayo, ngoba sisahamba kwakwezi ndlela zingalunganga, kwezi ndlela zinamagingxigingxi afana nee-potholes, indlela eziphelayo. Ngoko ke ubhatalwa kwe-toll gate ayongxaki xa ubona ukuba le mali ibhatalwayo yenza ntoni kwaye iyaphi.

Andikaze ndizibone ndisenza into enintsi endisoloko ndisebenzisa iitekisi, ndihlale ndihlala kwiidolophu ezincinane, ndingumntu wasemakhaya. ukusuka kwam emakhaya idolophu endihlala kuyo yidolophu encinane.

Ndihlala ndiluva uxolo lwengqondo xa ndihamba ngeenyawo, kangakumbi xa ungomntu ofundayo. Uyalidinga ela xesha lokuba ukhe uhambe ngeenyawo, or ngelo xesha uphuma ngalo endlini uye ubone izinto ezihlukene uve ubethwa ngumoya ubona abanye abantu bephila ubomi babo ukubona izindlu. And loo nto leyo ikwenza ukuba uyeke ukucinga ngale nto obucinga ngayo xa uhleli endlini, ubone ezinye izinto ezahlukene ingqondo yakho iye iphume kuloo ngxaki onayo okanye kuloo nto leyo ubuyenza.

Iinkonzo zeeteksi azinangxaki apha eSouth Afrika. Ingxaki ikwabantu abaqhuba ezo tekisi, abo bantu abaxabana nabanye abantu abaqhuba iimoto. Abantu xa bengazazi ukuba wena wenza ntoni ngomsebenzi wakho, wena ungumntu oqhuba itekisi for uqhubele abantu abafuna ukuqabela itekisi, abantu abanganangxaki nokuba kuneendawo apho iitekisi zisima khona uzazi ukuthi unngu loo mntu lowo. Uyeke aba abangafuni ukuqabela itekisi ababona ukuthi bona iBolt iyabasebenzela yena umntu ufuna uthathwa egeyitini ayobekwa egeyitini apho esiya khona, ingxaki iqala ukuba wena ucinge ukuthi yonke into kumele ibe yeyakho.

Ndingathanda ukukhenketha iVietnam, China. Ezoo ndawo ezo zezona ndawo zikwazi ukuvelisa izinto zeteknoloji, ngoko ke izinto zeteknoloji ayizozinto zikhona apha eMzantsi Afrika. Ndicinga ukuba, ukuba ndingakwazi ukuba ndikhenkethe loo ndawo ndikhe ndibone iindlela abantu abasebenza ngazo ndingafumana nam izinto endingakwazi ukuba ndize nazo apha eMzantsi Afrika ndikwazi ukuziphilisa.

Ndingathi, mhlobam, sonke sisebenza endaweni enye and beyingenangxaki noba besisebenza ezindaweni ezohlukene, umsebenzi ngumsebenzi kumele wonke umntu efike ngexesha emsebenzini wakhe. Ngoba ukufika emva kwexesha emsebenzini iyingxaki, iyingxaki apha kuwe, iyingxaki nakubantu siqabela nabo. Ngoko ke into yokuba usilande emva kwexesha ekumele ukuba sihambe ngalo izisa ingxaki kuthi emisebenzini yethu, loo nto ke ithetha ukuba singalahlekelana nepapa yethu,

Wena njengomntu ongekaze aqabele inqwelomoya okanye ahambe ngenqwelomoya kumele uziqhelanise nezinto ezenzeka e-airport, ujonge ukuba iigeyithi ziphi. Ujonge ukuba kufuneka ntoni phambi kokuba kuhanjwe, uziqhelanise nazo zonke izinto. Ukhe uye nagelanga, nangelanga ohamba ngayo ukhe uye ekuseni okanye ukhe uziphe noba yi-hour before kuhanjwa, uziphe ixesha lokuba ukhe uhambe ahambe ubone ukuba kwenzeka ntoni.

Ndingabaxelela ukuba iV and A Waterfront kulapho ukwazi ukuba izinto ezisivuyisayo. Uyakwazi ukufumana iindawo zokutya, ufumane indawo kwaye ufumane neendawo zokudlala, ufumane apho ukwazi ukuthenga khona iimpahla ukuze ukwazi ukulungiselela ukuhlala kwakho ngelo xesha.

Ndiyaqala uyiva lena, ngoko ke asoze ikwazi ukusebenza. Into endingazukwazi ukuyenza ukuba ndifake umntanam eteksini yomntu endingamazi, ukuba ndikwazi ukufaka umntanam kwinqwelo ezimeleyo ndiyakwazi ukuba ndiyamazi utata ubanibani, ndiyamazi umama ubanibani. Ngoko ke and utata ubanibani nomama ubanibani ngamanye amaxesha basebenza kwesi sikolo mntanam akaya kuso, okanye basebenza kufuphi kwisikolo esi umntanam akaya kuso. Ngoko ke andizuthemba umntu wetekisi ukuba makahambise umntanam ukumsa esikolweni, ngoba zininzi izinto abadibana nazo. Kwenzeka ntoni ke ngoku xa engakwazi ukufika ngexesha phayana, ndifowunela bani, nindixelele ke ngoku ukuba hayi itekisi ihamba ubanibani ke namhlanje. Ndimazela phi mna lo mntu? Ayizukwazi ukusebenza le nto ngoba xa ufaka umntana kwinqwelo umfaka kwinqwelo yomntu omaziyo nomntu omthembayo nge.